Ke potlakile haholo ke batlisa meseji. Molaetsa o tlameha ke o tsamaise kwana hobane ke molaetsa o potlakileng haholo. tla qala ho botsa ho re bothata e be le eng hore Wi-Fi e tsitsele tjena o ba thuso ka potlako le thuso hore Wi-Fi ya ka e sebetse hantle.

Ke le founela tjena ho batlisisa potsiso hore hobaneng ke patala kontraka e hodimo tjena hakana di fumana difilimi tsa kgale. Ke sa fumane filimi tsa rona tjena tsa matsatsing ntse re hlola re di bona hore ba di tlisa. Kopa Le nthuse haholo hore le packaging yona e ya ka ya kontraka le nka kenyetsa le difilimi tse ntjha hobane efe ke ha ke sa di thole. Filimi tse etsetsa e tla etsa hore ke cancel kontraka ya ka le nna hobane ke bonang ka hara le mfe le nkele hloohong ena le etse dintho tse nepahetseng.

Ke bona e le ntho e sa nepahalang, e se ntho e sa tshwareng hantle. Balemi le nna ke batla ithola ke kgona ho shebela le ntho tsa mmuso mose kwana.

Ke tla qala ho le tsebisa hore ke thola hona satellite eng ya ka kontrakeng ya ka e ke patalla ntho tsa theko tse bonyane ke makala, a se ke bona ntho tsa bo tse patalang dikahare tse maemo tse hodimo empa a tla ho batlisisa hore na ke tla ithola ke patala tjhelete e maemong a hodimo jwalo.

Re hloka ho ba na le di-Wi-Fi setjhabeng sa rona. Se ka re na le di-Wi-Fi di-library bothata ke hore nke se re finyelle kaofela hobane library o tla thola le bana ba ikela moo for Wi-Fi ho lo batlisisa dithuto tsa bona tsa sekolong, e leng tsona ba di sheba hona Internet, so ese setjhaba, le rna re tla batlisisa hore le rona re bane le di Wi-Fi ho ba na le di Internet hona mese setjhabeng sa rona hore le bana ba kgone ho ithuta, ba kgone ho ba na le tswelopele le ntho tseo ba batla ho di etsa, ba kgone ho di thola. Hona moo Wi-Fi tla qala ke re ke a leboha.

Motswadi ke rekela ntatemoholo phone ya sejwalejwale, o re yena hae e batle o bona ena e le e le mohala wa thekeng o hodimo haholo. Ka nako eo ho na ntsa llela hobane ntho e tlameha e tsebe kore mehala ya hona jwale ke mehala e sebediswang hona jwale, ke mehala e majabajaba ke hodimo haholo, e reng ke yona e di touch screen so mme ha ele tjena o ipotsa ntate, re tla etsa jwang ne ke kopa wena o mo fe mohala ho o jwetsa hore ke mehala e sebediswang matsatsing ana. Mehala haesale yane ya kgale yane ya thekeng e ne e sebediswa kgale e na le le di-button ho yona.

Ntho ya pele ha o lahla ha o batla ho tjhentjha password o lahlehetswe ke yona kgale ke ho kena hona company eo o rekileng Wi-Fi ho yona, o tla kgona hore hona teng moo o APP e leng yona password ya hao hape e ngwe e tla thusa ho ba na le ho WhatsApp. O tla kena ho bona ho bona batho ba company eo o nang nomoro tsa bona. O ka di check a hona internet-eng, o ko di kenywe o bue le bona WhatsApp. Ba o jwetsa hore o batla ho tjhentjha password ID ya hao, ntho ya pele batlo batla hore o qale password ya kgale ho no e sebedisa hore e ntjha o confirm-e a qeta moo e tla be e se tjhentjhile.

Dipina tse nna ke di ratang metswalle ya ka ke dipina tsa sejwalejwale le tsa kgale. Dipina tse ke di mamelang ke di mamela hobane di maphodisa di mfodisa pelong ke tsona mmino o ko mamelang e lona le sa ho maneneng ho le nka fana ifa nako line Utlwisisa jwang? And wa qala ho utlwa le mantswe e ba puong ka ona re ithola le lona le ho ratile haholo.